Kakhulu umvubo, ngakumbi ehlotyeni. Kukutya apha okungasokolisiyo, kukutya nje apha okulula. Akunamafutha, akutyebanga, kukutya nje apha okumandi okupholileyo. Ungakutya kushushu, ungakutya kubanda.

Umtshana wam ndingamhlalisa phantsi kaloku ndimchazele ngokoluka nokuba umntana ongaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo akavumelekanga ukuba makoluke. Ngoko ke funeke alinde iminyaka yakhe ide ifike kwishumi elinesibhozo ukuze azokoluka.

Okokuba isiduko sibalulekile kakhulu, sibaluleke ngohlobo lokuba isiduko sichaza imvelaphi yakho, apho oobawomkhulu basuka khona. Kwaye sikuchazela nabantu ozalana nabo, ohlobene nabo ngokwegazi.

Upheka umngqusho ugalela umngqusho wakho embizeni kangangoba ufuna. Uyawuvasa ngamanzi, ukhuphe istatshi. Emva koko ugalele amanzi ubilise umngqusho wakho, xa ubilileyo uhlise isitovu sakho. Uyawupheka until uthambe, emva koko umane ujonga uba uyathamba, xa amanzi etshonile uphinde ugalele amanye. Xa uthambileyo ugalela izinongo zakho, izipayisi, amafutha, uwuqhole umngqusho wakho. Ugqibile apho.

Xa upheka umngqusho ugalela umngqusho embizeni kangangoba ufuna. Uyawuvasa, emva koba uwuvasile ugalele amanzi uwupheke. Uwupheka ude uthambe kwaye naxa kuphele amanzi uyaphinda uyowagalela amanye amanzi until uthambe umngqusho wakho. After uthambile uwuvile uba uthambile ugalele izinongo zakho, izipayisi, amafutha, itswele, udibanise umngqusho wakho. Uwugqibile olo hlobo.

Ngohlobo ofuna ubomi bomntwana bakho buhambe ngalo. Umzekelo, owam umntana nguNtsikelelo, ndimnqwenelela intsikelelo ebomini bakhe ngentliziyo yam yonke. Ngoko ke igama othiya ngayo umntana inegalelo okuba ubomi bakhe buzawuhamba njani.

Urhulumente angaxhasa ngokuthi azame ukuxhasa ngezimali abantu abafuna ukuphuhlisa ezilalini ngokulima kwaye nangokufuya. Enze kubekho izifundo zophuhliso ezimahala, zokuphuhlisa ukulima nokufuya ezilalini, nokuphuhlisa uqoqosho ezilalini.

ukuba iyamamkela na, kodwa ke kudla ngothiwa umntana wenkazana ngowakulenkazana. Ixhomekeke kwifemeli leyo kayise uba iyamamkela na. Ngoko ke if iyamamkela bangamenzela amasiko wabo.

Olunye ulwimi endiluthandayo ngaphandle kwesiXhosa siseVenda. Ndingavuya kakhulu ukuba ndingakwazi ukusithetha nokufunda ukusithetha. Ndiba nomdla kakhulu xa ndibukele umabonakude ndibona ndisiva kuthethwa isiVenda.